Hlawula onke amatyala akho ngexesha. Oku yeyona nto ibalulekileyo ukulibazisa okanye ukungahlawuli iimali zakho kudlala indima enkulu ekwehliseni amanqaku. Sebenzisa kancinci imali oyityalayo, sukugqiba yonke imali oyavunyelwe ukuyityala kwiakhawunti yakho kungcono ukuba usebenzise ngaphantsi kwe-thirty percent yomda wakho wetyala. Gcina iiakhawunti zakho zakudala zivuliwe, ixesha elide sebenzisa ityala ngokufanelekileyo linyusa amanqaku akho ngoko sukuyivala iakhawunti.

Ukudana nokukhathazeka kuba sele ucingile kwaye wacwangcisa ukuba uza kuyisebenzisa njani loo mali kunzima ukwamkela ukuba ayikho. Uxinezeleko ukhathazekile mhlawumbi uyayidinga kakhulu imali kwaye ukuva oku kukwenza woyike ukuba uza kuyenza njani into ubuyicwangcisile. Uzive ukrexekile okanye uphoxekile ungaziva ngathi iqela alihlonelanga izithembiso okanye akubanga nobulungisa kuwe, udidekile unokuba nezinto ezininzi ezingaqondakaliyo engqondweni.

Qiniseka ukuba uyafaneleka kufuneke ube uhlawulele kwi-UIF ngexesha usebenza ube ulahlekelwe ngumsebenzi ngaphandle kokuzikhethela, akusosizathu sokuyeka ngokwakho ngaphandle kwesizathu esisemthethweni. Yiya kwiOfisi yeDepartment of Labour ekufutshane, thatha izinto xa usiya i-ID book okanye i-smart card, i-blue book, ifayili yakho ye-UIF okanye ifomu ye-UI nineteen evela kumqeshi, ileta yokukhululwa emsebenzini, i-termination letter, amakopi amane emirholo, i-payslip, yokugqibela.

Ndingamkhumbuza ukuba isidanga asilahleenkanga sikhona kufuneke kugqitywe ityala akukho sidingo sokuziva ngathi akuyonto. Umsebenzi wakhe uyaxabiseka, usapho, izihlobo kunye nabahlobo banokunceda ngokomoya nangokwezemali.

Ewe, ukuthenga izinto usebenzisa ifowuni yakho ngqo ngaphandle kokuphuma endlini kuye waguqula kakhulu indlela esiphila ngayo. Nazi izinto eziphambili zalo olu tshintsho, ukufikelela ngokukhawuleza kukwenza ukwenza ukuthenga kube lula kakhulu ungathenga nantoni na nanini na ngaphandle kokulinda okanye ukuya kwivenkile. Ukonga ixesha, awudingi ukuya kumzi mveliso okanye evenkileni konke kwenzeka ngokucofoza nje, oku kukhulisa ixesha lakho lokwenza izinto, ezinye izinto. Ukunciphisa iindleko zokuhamba, awuphindi uchithe imali okanye ixesha lokuhamba lokuya evenkileni. Olu luncedo ngakumbi kwiindawo ezikude.

Kulula kwaye kuyakhawuleza, ungathumela imali naphi na kwaye nanini na usebenzisa ifowuni yakho ngaphandle kokundwendwela ibhanki okanye indawo yokuthumela imali. Akufuneki ube uphathe imali engaphezulu. Ukuthumela imali ngokuthe ngqo kudala ukuba ungaphathekanga kakubi ngemali ebhatyazayo okanye ilahleke, kukhuselekile iinkqubo zihlala zixhobisa ukhuseleko olungungqoqho olukhasela imali yakho kunye nemfihlo yakho.

Ewe, imalimboleko yokufunda student loan ingaba lutyalomali olufanelekileyo kwimfundo yomntwana wakho kodwa kuxhomekeke kwimeko. Imfundo iyinyathelo elibalulekileyo lokuphucula amathuba omsebenzi. Ukufumana isidanga okanye iziqinisekiso zenza umntwana wakho abe namathuba amaninzi ukuthola umsebenzi ozinzileyo kunye nengeniso engcono. Imalimboleko ikunceda ukuxhasa ukufunda, ukuba awunako ukuhlawula yonke imali yesikolo ngexesha mali inceda ukuba umntwana wakho aqhubeke nezifundo.

Ihlawula iindleko zokungcwaba xa kusenzeka izinto embi le inshorensi ikhusela usapho lwakho ekubeni luzame ukufumana imali ngokukhawuleza ukuze lubhatale iindleko zokungcwaba. Ihlisa umthwalo wemali nosapho, iindleko zokungcwaba zihlala ziphezulu kwaye ukuba usapho alunayo imali eyaneleyo inokubangela iingxaki ezinzima, i-inshorensi trends iyanciphisa lo mthwalo. Izinceda ekucwangcisa ngokucacileyo ngeinshorensi enokucwangcisa.